I-telemedicine izuzisa iziguli ngokuzinikeza ukufinyelela okulula ekunakekelweni kwezempilo kusukela ekunethezekeni kwekhaya lazo, ukuzivumela ukuthi zithintane nodokotela, ngaphandle kwesidingo sokuhamba, ukunciphisa izikhathi zokulinda, ukunika amandla, okufinyelela okulula kochwepheshe.

Siyazi ukuthi ezikoleni sekwasebenza ngo-inthanethi nabo-smartphone. Izinto ey'ningi sekuthiwa asizifune khona laphaya kuma-inthanethi. Manje uma ngabe kuzoba khona ukuhamba kukagesi, yonke into ayenzeki. Okokuqala angikwazi ukwenza umsebenzi engisuke ngiwinikezwe esikoleni, lapho ngiyaphoqeleka ukuthi ngithole uziro, ngaleyondlela iyangilimaza kakhulu i-loadshedding ngoba angikwazi ukwenza imsebenzi yami ngendlela.

Yebo, lake la ekspaya izikhathi eziningi futhi, eyi umoya wami wawubuhlungu, ngizikhalela imali yami engaka, nakhona engiyithole kanzima ukuze ngithenge leli datha, kuyilapho ingekho into engangingayenza.

Angiboni sobe sisekhona isidingo sokuthi ngilonge, ngoba kuzobe sekuyi idatha elingenamkhawulo. Indlela yokulisebenzisa, ngingaqhubeka ngilisebenzise njengoba bengilisebenzisa nakungaphezulu, sengingakwazi ukufaka izicelo zomsebenzi kuyo yonke indawo lapho engifisa khona kodwa bengingakhoni ngenxa yokucabangela idatha.

Ngicabanga ukuthi kuwumqondo omuhle ngoba, siwumphakathi, sinamaciko esiwathandayo esifisayo ukuwabuza imibuzo ethile kodwa ngesimo sokuthi aqhelelene nathi, futhi asikhoni ukuthintana nawo, singazi ukuthi sizobabuza kanjani.

Ngicabanga ukuthi kufuneka abe umuntu onezwi eliphezulu, umuntu okwaziyo ukukhuluma nabantu, umuntu onothando nabantu, umuntu osheshayo ukwakha ubungani, abe umuntu wabantu ngazo zonke izindlela.

Ngicabanga ukuthi kungamele ngibheke izinsuku njengokuthi uma kuyiSonto, inkonzo yomama noma kuyiSonto usuku lweSonto. Ngalezo nsuku kumele mhlawumbe ngidlale izingoma zesonto uma kuLwesihlanu, siyazi ukuthi suke kuwusuku lobumnandi ngoMgqibelo, ngaleso sikhathi ngizoba shayela izingoma zokudansa, kanjalo kanjalo.

Ngingabala o-Premier League, o-National League, o-UEFA, o-EFL, njalo njalo.

Ngingahlela usuku nesikhathi esizokwenza ngalo wonke lo mcimbi, ebese ngiqinisekisa ngokuthi ngiloke ngisikhumbula ngaso sonke isikhathi isiguli sami, ukuthi ngosuku oluthile nangesikhathi esithile kumele sibonane.

Mina ngokwami ukufunda kwi-inthanethi ngikuthatha njengenselelo enkulu ngoba ufunda ukukwazi ukuzimela, ufunda ukwazi ukuzixazululela izinkinga ngaphandle kokusizwa umuntu.

Inselelo engingabhekana nayo elokishini langakithi, ukuthi abantu abaningi abasebenzi ngakho angeke babenawo amandla okuyikhokhela i-Wi-Fi inyanga nenyanga uma kungathiwa bayayifaka.

Ngingadala imiyalezo elula necacile kanjalo nezikhangiso ngingazenza zibe lula, futhi zicace ziqondakale kalula, ukuze bakwazi ukuthi uma sebecabanga ukuthenga, bacabanga ngebhizinisi lami uma kufika isikhathi.

Ngingasho ngithi kubaluleke kakhulu ngoba akusiyo yona imidlalo eyintandokazi noma amamuvi esingakwazi ukwabelana ngakho. Kungaba yizinto ezisemqoka njengezempilo noma ukulayelana indawo mawudinga indawo noma ukufunda noma mawufuna umsebenzi. Kuningi engingakubala.

Ngicabanga ukuthi okungasiza ukuthi ngithole umuntu onolwazi lwazo zonke lezo zilimi ukuze bonke bezothola ukusekelwa.